Mo setsong sa mo gae ke apara diaparo tsa Setswana tse e leng gore di aparwa ke batswana ba botlhe mo culture-eng ya rona ya Setswana.

Gore tlamelo o di apare go ya ko khonferenseng go lo dula le banna ba leng gore ba apere setso seo ba kgone go go bontsha tsela le bone ya setso sa bone ya Setswana or setso se sengwe le sengwe.

Wa Setswana le wa Sexhosa, di dintle thata ka gore ke setso se e leng gore se aparega thata mo bathong ba ma-Xhosa or-re ba-Tswana.

Ha ah he eh, ga se seaparo se e leng gore ba ka se apara Mazulu le Maxhosa a mangwe. Maar gantsi, ke Mazulu ka gore Mazulu ba re ba eletswa botšhitšhi ka sone setso sa bone.

Re kgona go bona gore ke seaparo sa Setswana sa Sezulu, le sa Sexhosa, le sa Sesotho, le tsa ditso tse dingwe le tse dingwe. Re kgona go bona gore ke seaparo se se feng se e leng gore ke tsa setso.

A tlamehile a apare pele mosese o mosweu wa lenyalo, after a ba apara mosese wa traditional wa lenyalo o leng gore tlabe o ratiwa ke ene, tlabe o tlhopile ke ene.

Ke matsela, go ya ka matsela a di design ya Setswana le gore o rata letsela le le feng la Setswana. Letsela leo le etsiwa ka motšhini le gore ba go mejara pele ga ba go eletsa traditional ya gago ya setso. Fo gongwe ko mabenkeleng a mangwe ba wa bontsha gore batho ba bangwe ba kgone go wa reka jaaka re ntse re ya ko heritage.

Ke akanya gore ka setso ka diaparo tsa basadi tsa Setswana, gore ba kgone go tlhompega mo setšhabeng se sa setso go tla differ-a gore o apara setso se se ntseng jang.

Ke di lebelela ka dilo tse pedi tse di farologaneng go ya ka nna.

Go na le basadi ba e leng gore ga ba kgone go apara sentle mo matlhong a batho, go na le basadi ba e leng gore ba kgona go apara sentle mo matlhong a batho. Go tlaya ka setso sa motho gore o se aparela jang.

Go ya ka nna setori se se kwetseng fa ga ke dumelane le sone sepe go tla ya ka batho ba bangwe gore ba dumelane le sone or jwang.

Go na le basadi ba e leng gore ba kgona go apara diaparo tse dintle thata tse e leng gore le bone ba itlhokometse ka tsone, le gore ba di aparela jang, le gore ba ya kae ka moaparo o yalo.

Fešene ya gone yanong e farologane thata and e tšhentšhitse thata mo bathong ka gore batho ba ikaparela yang le gore batho ba bang ba kgona yang go apara diaparo tse e le gore ga di dintle le gore batho ba bangwe ba apara diaparo tse dintle thata.

Ee thata go tla differ-a gore ke diaparo tse di ntseng yang tsa setso tsa basadi.

Ke diaparo tse dingwe tsa basadi tse e leng gore di bontsha mmele wa bone le gore ba apara diaparo tse di khutshwane, le ka tsa traditional go na le basadi ba e leng gore ba apara diaparo tse di khutshwane ba bangwe ba apara diaparo tse di telele tsa setso.